Isikhumba sangempela sinikeza ubuhle, ukuqina, nemiphumela yemvelo. Kodwa sibiza kakhulu singalimaza imvelo futhi sibangele ukukhathazeka ngezilwane. Isikhumba se-vegan sibiza kancane, siyisimeme futhi asidingi izilwane, kodwa asihlali isikhathi eside futhi sisesimweni esihle. Ukukhetha kuncike ezindlelweni eziza kuqala kumthengi njengezindleko noma ubuhle.

Izinkathi zokukhula kwezitshalo zilethe injabulo lapho zinethempeli elifanele futhi ziveza isivuno esihle. Kodwa uma zibhekene nezimo ezingezinhle zemvelo, injabulo eyodwa enkulu ingaba isivuno. Sezithelo ezinhle ezinkulu, ukukhula kwezolimo kuhlale kuyisifundo sokunakekela imvelo.

Ukudla okufriziwe nokufakwe ethinini akuvamile ukuba nempilo njengokudla okusha. Ngenxa yokuthi ukuqinisa isikhathi sokuhlala kwazo kufakwa ama-preservatives nezithako zokwenziwa ezithinta izinga lokudla okunempilo. Nakho lokhu kudla kungaba ukusiza ekulondolozeni izakhi ezilandelayo, uma kuboshwe kahle futhi ubuke ngendlela efanele.

Amakhabhini ahlukahlukene anganikeza izivakashi induduzo ebhekene nemvelo yasemaphandleni. Kuyilapho amatende amahle engenza ukuthokozela okungeziwe nokuhlala ngaphandle. Izindawo zokulala zasemafomini enkulu ngingabiza kancane futhi zibhekele izivakashi ezinomphakathi. zonke lezi nketho kungathuthukisa kakhulu ulwazi lezivakashi.

Kwakuyijezi elenziwe ngombala ohlaza satshani, lithungwe ngesandla elinobuhlalu obujikile, nobukude obushisayo.

Ingoba amasuphamakethe lawa esithenga kuwona, wona athenga kuwona abalimu laba abalimayo, futhi kuyasiza kuthina bantu esikude nabantu bezolimo sithenge emasuphamakethe.

ngomoya kwenzeka uma umoya uthwala impova evela ezitsheni zezitshalo zisemakhakhasini. Ahlaya aye ezitsheni nezimbewu zezitshalo ezithola impova. Izitshalo ezinomoya njengepayini zisebenzisa izimbali ezihamba kalula ukuze zikhuthaze le nqubo. Umoya uvumela impova ihambe amabanga amade. Isiza inzalo yezitshalo.

Abalimu bakhiqiza izitshalo ezinhle futhi ezivumelekile ukuthi bazithengise nasemasuphamakethe. Amasuphamakethe besa athengisa lezi y'tshalo bese enza imali ngazo futhi ziphinde akhokhe intela eNingizimu Afrika. Baphinde futhi nawo athengise le zinto lezi eziyisitshalo ezenza ukuthi umnotho ukhuphuke.

Izintuthwane zezimbali zidlala indima ekutheleleleni impova ngokuvakashela izitshalo nezitshalo ngenxa ye-nectar. Zithwala impova ezimisweni zazo. Izintuthwane zamafulegi zingasiza ngokuthutha impova ngokukhona eduze kwezitshalo. Izintuthwane zamabutho nakuba zingaqondile, zibalulekile ekusebenzisaneni kwezitshalo namabhodlela ezimpilo ezihambisanayo.

Amasimu asale esengena nhlabathi le evumelekile ukuthi atshale ngayo noma inhlabathi le ingazikhulisi kahle izitshalo. Futhi kube nomonakalo kakhulu enhlabathini nasezitshalweni zingakhuli nakahle. Noma izitshalo mezithole izikhukhula zisale zingasakhuli, zimoshakale zibe nezilwane zenhlabathi.

Abulala inhlabathi nezitshalo nazo zigcine zingesakhuli nakahle noma zingaveli qobo enhlabathini. Kusuke kwenzeke ukuthi lama-chemicals asetshenziswayo. Awalungele leso sitshalo asuke e-strong kakhulu kwisitshalo lesi esitshalwayo.

Uboya bunezinto eziyinzunzo ezinjengokuqina nokukhululeka okunakelekelile. Njengoba kungahlanjwa ngomshini, okwenza kubelula empilweni yanamuhla. Nokho ezithiyo zifaka ukulahlekelwa ikhono lemvelo lokulawula . Kanye nezingozi emvelweni ezihlobene nengubo yokwenziwa.

Izinhlelo ze-hydroponic ezifana ne-nutrient film technique, deep water culture kanye ne-aeroponics. Zisetshenziswa ekulimeni kwasemadolobheni ngenxa yokonga indawo namanzi. Izinto ezinhle zifaka ukukhula okusheshayo nokusetshenziswa kahle kwezinsizi. Kanti izinto ezimbi zifaka izindlela zokuqala eziphakeme nokudinga ulwazi lobuchwepheshe. Ukukhetha kuncike ezidingweni zomlimi kanye nezinsiza ezitholakalayo.

Izindlela ezinobulingiswa zokwabelana kumithombo yamanzi. Zifaka ukwakha isivumelwane zokuphathisana, ukusebenzisana izinhlelo zokugcina amanzi ezifana nezintsha nemvula. Kanye nokusebenzisana izinqubomgomo zokulawula ukusetshenziswa kamanzi. Lokhu kusiza ukuqiniseka ukuthi wonke umuntu uthola amanzi ngokulinganayo. Ukubambisana phakathi kwemiphakathi kuyisihluthulelo sokuphumelela.

Amanzi nogesi azomubiza kakhulu ngoba endlini yezinkukhu kuhlezi kukhanya namanzi iy'nkukhu okuphuza ziyawadinga. Nokuthi akline indlu yezinkukhu angase nenzunzo yebhizinisi lakhe angiyiboni. Ibhizinisi lakhe ligcina selifa.

Izitshalo zezihlahla ezincane ezifana nama-lavena nama-rosemary, zikhula kahle ngamanzi amancane. Kanye nezitshalo zezithelo ezomele njengezitshalo zama-fig nama-pomegranate. Ezikwazi ukuzivunisenalisa nezimo ezimbi zamanzi.